Ingoba asenzela indlela elula uma uthengile imithwalo yakho yasendlini njengokudla, uyakwazi ukukulayisha etekisini. Futhi uma kuwukuthi kuyasinda into ethengiwe, bayakwazi ukuthi bazokubeka ekhaya esangweni emagcekeni uma ubacelile. Kulula nje kakhulu ukusebenzisana nabo uma nixoxisana.

Kungayishintsha kakhulu indlela abenza ngayo. Kusiza ekutheni bakwazi ukusebenzisana nabantu, bafike ngesikhathi ey'tobhini, balekelelane nomphakathi. Kwenza indlela yokusebenza ibe lula. Bayeke nokuthi bebe nenhliziyo encane. Bahlale be-happy ngoba imali iyajabulisa vele.

Uxolo, uxolo bandla, sonke siyaphuthuma. Sisacela ukuthi uyolandela ulayini le emuva ngoba sonke la sijahile njengoba nawe ujahe kakhulu. Awujahile kangcono kunathi. Siyacela nje ukuthi uhambe uye le emuva, ulandele ulayini, uyekele ukungenela ngoba asithandi lento oyenzayo.

Iy'timela zibuye zibanjwe ukulimala kukajantshi waso isitimela. Okunye zibanjezelwa nawukungabikhona kukagesi. Okunye kwesithathu, zibanjezelwa ukuntshontshwa kwamakhebula. Kwenza ukuthi ukusebenza kwey'timella kungahambi kahle. Bese-ke kuyasibambezela thina njengabagibeli.

Imali yamatekisi isinyuke kakhulu kusukela eminyakeni emihlanu eyedlule. Njengamanje uma nje ungenayo le mali esigibela ngayo manje usenkingeni. Kanti le mali esigibela ngayo ukuya nokubuya, le eyodwa yokuya bekuyiyona mali eminyakeni emihlanu edlule okuyiyona okwazi ukuya ngayo ubuye. Manje isiphindeke kabili eyokuthi uye nokuthi ubuye. Angizizwa kahle ngoba iningi lethu alisebenzi. Kube nezinto ekumele uyozenza edolobheni, kufanele ucabange impela ukuthi, ngikudinga kangakanani ukuya edolobheni ngoba kuyabiza ukuya njengamanje.

Isikhathi engizizwa ngingaphephile ebhasini ingalesi sikhathi kwaqhuma ithayi siphakathi. Hhayi, kwaba nomsindo kwamenyezwa, wabona nje ukuthi eyi kunzima-ke manje sisengozini. Ngenhlanhla-ke kwawukuthi aligijimi ibhasi, nomshayeli wakwazi ukulilawula. kodwa kwaba nje ukuthi kuqhume isondo saphepha sonke kodwa.

Isikhathi engasebenzisa ibhasi endaweni engangiqala ukuyivakashela. Kwahamba kahle, kwahamba kahle kakhulu yize kuwukuthi amiswa ngendlela engafani nale engijwayele ukuthi amiswa ngayo endaweni engihlala kuyona. Nokuthi uma usuzokwehla khona kwenziwa ngenye indlela nala engijwayele ukwehla khona, ngoba ngala kushaywa insimbi. Laphaya kufanele utshele ukhondaktha noma umsizi ka-driver uma usuzokwehla. Kodwa konke kwahamba kahle ngoba babenosizo. Babebona ukuthi angijwayele ukugibela ngakhona kodwa baba usizo kakhulu ngahamba kahle.

Sawubona bhuti unjani. Ngicela ukubuza ukuthi kumayelana nani ukuthi iy'timela zingafiki ngesikhathi ngoba sijahe emsebenzini. Bathe uma besho ukuthi iy'timela zibanjwe yini, bathi yini inkinga? Mhlampe uzokwazi ukuthi usichazele ngoba ngeke, kunini silindile. Emsebenzini sesize siba-late manje. Ngicela bandla ubafonele mhlampe mawuzokwazi ubabuze ukuthi kwenzakalani ngoba sithenge namathikithi asikwazi ukuyogibela ngokheshi manje kwezinye iy'ndawo.